Izinkundla zezimali zomakhalekhukhwini zibe nomthelela omkhulu ezindaweni zasemakhaya ngokwenza izinsizakalo zezimali zitholakale kalula futhi kushesha, futhi, zithenge futhi, ziphephe futhi ziphephe. Nakuba kunezindlela ezincane, lezi zinkundla ziqhuba phambili ukuthuthukiswa impilo, ikakhulukazi kulabo abangakaze bafinyelele emabhange endabuko.

Ukufaka isicelo semalimboleko yomuzi kuhle futhi kubi. Okuhle-ke ukuthi ukhokha kancane kancane, ukhokha kancane kancane, ube ukhokhela umuzi wephupho lakho, noma umuzi owufisayo, owufisayo ngaleso sikhathi. Okubi-ke ngakho ukuthi ugcina usukhokha imali engaphezulu kwalowo muzi ngoba ibhange lisuke selenza inzuzo ngokufaka kwakho isicelo semalimboleko.

Kuvamile ukuthi amabhange ashiye ulwazi okuyilona olubaluleke kakhulu ukuthi ngesikhathi ukhokha, ngesikhathi ukhokha, kwenzeka ukuthi uyahluleka ukukhokhela mhlawumpe umuzi uma uthathe imalimboleko mboleko yomuzi ugcine usuhluleka, uma usuhluleka, uma ugcina usuhluleka ukukhokhela muzi, bayawuthatha umuzi futhi imali ayibe isabuya. Ngakho-ke kubi ngoba ingxenye yemali yomuzi isuke isihambile.

Izinto umashonisa angase ay'thathe into yokuqala umazisi. Okwesibili ikhadi lasebhange, ikhona angakwazi ukuthi akuthathe. Futhi angizizwa kahle kulokhu ngoba kuhlukumeza ilungelo lakho wena, futhi akuvumelekile nhlobo kuyicala ngoba kwesinye isikhathi kusuke kungekho akukho emthethweni ukuthi umashonisa athathe ipasi lakho noma ikhadi lakho lasebhange ngoba lezo zinto zifanele ukuba kuwena.

Ngijabule futhi ngiyabonga futhi ngizizwa ngikhuthazeke kakhulu ukuthi ngifunde okungaphezulu ngikhule. Ngitshale ngokuhlakanipha nangokuzethemba, ngisho nomoya esengiwuphefumula uzwakala uhlanzekile, yebo, umphumela kuyapholisa umphefumulo.

Kufanele bengajwayeli ukuthi njalo uma umuntu ezizwa noma ebona ukuthi uxakekile aboleke imali. Ngakho-ke lokho kuyasiza ukuthi bengagcini sebethembela ey'kweletini.

Kule sikhathi ngizizwa nginemizi exubaxubene ngoba ziningi izingqinamba engibhekana nazo. Kufanele ngithenge ukudla, kufanele ngondle ngapha umndeni futhi anginaso isiqiniseko esiphelele noma isicelo sami sizokwanyukelwa noma cha.